nomdla wokutyala ikhaphetshu kuba ingumfuno onezakha mzimba ezibalulekileyo, futhi unako nokuyityala nokuba kunini na. Futhi uyakwazi ukuphinda uthengise, uthengisele abanye ngayo.

Ndingabacebisa ukuba baye kwiiofisi zikarhulumente zolimo bacele amacebiso khona ukuba bangenze njani na. Futhi bahlale benalo icebo lokubana xa ngaba behlangabezana nembalela, bangankcenkceshela njani izityalo zabo.

Umhlaba endikuwo awuvumelani nokutyalwa kwezidiliya. Yiyo loo nto ndingakwazanga ukutyala ndithengise iwayini.

Ziye ziye zingathandi kutya. Ziye zingabi namandla, zityhafe, zibe nemifinya.

Mama, ndineendaba ezimnandi. Ndifumene indawo kwikholeji yezolimo. Loo nto ithetha ukuba iphupha lam lokuba ngumlimi lizofezekisa, lizofezeka.

Yimbotyi, ikhaphetshu, ibhitruthi.

Ukubuyiselwa komhlaba kwiindawo ezisezilalini kunganceda ekubuyiseleni abantu ekutheni balime, bafumane ukutya ezigadini zabo. Njengokuba isimo somnotho sibucayi elizweni namathuba emisebenzi enqabile, ubuyiselwa komhlaba kungakhuthaza abantu ukuba babuyele ekutyaleni, balime.

Ndingawulima ngokwam kuze ndibe nako ukurhweba noosomashishini, ndikwazi nokuvula amathuba emisebenzi kwabangasebenziyo.

Ukulima amahlathi kubaluleke kakhulu kuba kukhona izinto ezifumanekayo ezinjengamayeza athile, amaplangwa, ukutya emahlathini. Okunye okubalulekileyo kukuthi amahlathi ayayikhusela imo yezulu, ayawukhusela umhlaba ngeendlela ezithile.

Amanyathelo abalulekileyo okulungisa umhlaba ngawokuthi kufuneka kuqala ususe ukhula emhlabeni, ufake izinto ezifana noomanyola nomgquba ukuze umhlaba, ukuze izityalo zibe nesondlo. Ulungise umhlaba, umhlaba uwuve ukuba ukulungele na ukuba ungatyala kuwo ukuze izityalo zondleke zinike impilo.

Amanyathelo abalulekileyo kukususa ukhula, ufake umgquba okanye umanyolo emhlabeni ukuze izityalo zichume. Enye into ebalulekilyo kuba uve umhlaba wakho ukuba imfudumalo yawo ikulungele na ukuba ungalima kuwo.

Ndiyavuma, kuba izityalo ezininzi azikwazi ukumelana nobushushu kwaye ziyamoshakala bubushushu obuninzi.

Ukutshintshatshintsha kwemo yezulu or izinto ezifana nembalela zingenza ukuba kube nzima ukuyondla imfuyo. Loo nto leyo iye yenze ukuba imveliso yobisi ibe ncinane. Kunye namaxabiso amayeza, amayeza azo iinkomo aphezulu, zezinye zezinto ezenza kube nzima ukufuya iinkomo zobisi.

Ndicinga ukuba zingabanceda kuba abantu abahlala edolophini basoloko besengcupheni yezifo ngenxa yeemeko abaphila phantsi kwazo. Izityalo zasendle zingaba luncedo kubo ngokuba ezinye zazo zinempilo, ezinye zazo zingamayeza.

Igalikhi kunye nejinja kuba zona ziyanceda kakhulu emzimbeni, kwizakhamzimba, kumajoni omzimba nasemikhuhlaneni.

Andivumelani nale ntetho kuba akuyi ngokuba ufunde kangakanani, into ebalulekileyo ngumsebenzi owenzayo. Abantu basezifama basebenza ngamandla ukuqinisekisa ukuba izityalo ziphuma zilungile.

Into eyenza kube lula ukutyala isipinatshi kukuthi ulungise umhlaba ozosityala kuso kuwo. Ube se usityala sizizithole ezincinane, ube sele usikhuthalela ngokusinkcenkceshela.

Ndingaya kwamanye amafama abekudala elima, ndiphinde ndiye kwii-offices, kwiiofisi zikarhulumente zolimo.

Ndingathi makaqinisekise okokuba umhlaba wakhe ulungile. Okwesibini, aqinisekise ngokunkcenkceshela isipinatshi sakhe. Aqinisekise ukuba umhlaba wakhe uwufake umgquba, unawo nomanyolo.

Ndingathi inkxaso evela kurhulumente kwizinto ezinjengoomanyolo nembewu zinganceda kakhulu ekubeni ibe yimpumelelo ulimo lwabo.

Iipere, iiapile, ii-oranges kunye neebhanana.

Ndicinga ukuba urhulumente angenza iiprojekthi zokufundisa abantu abatsha ngokubaluleka kozolimo. Aqeshe abantu abatsha basebenze kuzo iiprojekthi. Nabazali bangancedisana nabantwana emakhayeni abo ngokuthi babafundise ukutyala besebancinane abantwana abangamantombazana ukuze babuyele ekulithandeni ukulima.

Ndicinga into yobana abazali bangancedisana nabantwana ngokuthi babakhuthaze kwasemakhayeni kwasebuncinaneni babo ukuthi balime. Izikolo zona zingafundisa izifundiso ezinjengeAgriculture ezikolweni ezizoncedisana nokubakhuthaza abantwana ukuba balime. Urhulumente yena angancedisa ngokuthi enze ii-workshops okanye enze iiprojekthi apho kuzoqeshwa kuqeqeshwe khona abantwana abangamantombazana.